Abuti ke rata ho hlokomedisa ka hore ho tshireletsa dinotshi tsa hao nthong tse ngata-ngata sa bohlokwa sa pele ke hore o kenye fence ya motlakase e leng hore e tla sireletsa dinotshi tsa hao kgahlano le diphoofolo tse ding tse hlaha tse tla ratang ho di hlasela. Ntlha e nngwe ya bobedi ke hore o dule o lemme dipalesa tse leng hore di dula di kgabile selemo kaofela. Hoo ho tla etsa hore dinotshi tsa hao di dule di le, di thabile ka mehla yohle. Ntlha e nngwe hape ke hore ha o sebedisa sebolaya di dikokwana o tlose metsi a dinotshi mono hore o se sireletse, o di sireletse di s'ke di a ja, di a nwa metsi anang le tjhefu.

Mekgwa e mengatanyana ya ho sebedisa jam-e. Wa pele, o ka o sebedisa bakeng sa ho baka, o ka o sebedisa bakeng sa ho etsa di-dessert tsa hao, o ka o sebedisa le bakeng sa hore o etse sandwich.

Ha disebediswa tsa ka tsa polasi di robehile, ke itlhatlhobela tsona ho bona hore na bothata bo ho tsona ke bo nka kgonang ho bo lokisa na? E bang boloka ke a kgona, empa e bang e le bothata bo boholoholo ke di kgutlisetsa moo di tswang teng hore di tle di loke. Nakong eo ke ntseng ke di emetse, ke sebedisa matsoho a ka ho etsa mosebetsi o fe kapa o fe oe leng hore motjhini wa ka o ne oo etsa. Mme yeno e nthusa ka hore nako e motjhini o ntso o le siko, ke boloke nako le hore mosebetsi o nno o tswele pele.

Leano le leholoholo la ho patala basebetsi ba ka polasing ya ka ke hore dihlahiswa tseo re di rekisitseng, tseo re di hlahisitseng polasing, re tswe ka makgalo ho fapana ho lo di rekisetsa. Haholoholo re tobane le mabenkele a maholoholo moo e leng hore re tla fumana tjhelete e ngata e tla kgonang ho patala basebetsi. Ntlha e nngwe ya bobedi hape ke hore dihora tse basebetsi ba di sebetsang ke tse supa ka letsatsi, ka mora mono ba ka la iphomolela. Palo ya batho bao ke ba hlokang polasing ya ka ha jwale ka hoba e sa ntsaneng e qala, ke hloka batho ba supileng.

Nna maikutlo a ka tabeng ena ke hore e utlwisa bohloko hore batho bao baneng ba kotula ha ba sa kotula. Empa feela motjhini o etsa ka pelenyana ebile o etsa mosebetsi o mongata ho feta ka moo motho a na ka etsa ka teng. Ene monyetla o mong hape wa motjhini ke hore nako eo o utlwang o kgathetse ka ona o le motho, o ka motjhini wa hao feela hore o etse ntho eo oe etsang. Le bosiu ha o lo robala o kgona hore o set-e motjhini wa hao o nno o tswele pele ka mosebetsi.

Moo ke dulang teng ho teng sebaka moo bo rapolasi ba kopanang ho tla rekisa meroho ya bona. Ke sebaka se pela market-e mane ho market-eng, ba ka beha dihlahiswa tsa bona market-e. Ha ba qeta mono tse ding ba ka di isa ho bo rakgwebo ba banyenyane nyana ba ka hara makeishene ba dimmaraka ba fihle ba siye dihlahiswa tsa bona moo. E thusa haholo bakeng sa hore e hodisa le bona bo radi-market-e bana ba banyanenyana ba senang dipolasi hore ba fumane ditlhahiswa ka tsela e bobebe.

Di-solar farms di re thusa ka motlakase, di-solar farms di nka matla a tswang letsatsing di a kenye di-solar panel-eng. Ho tloha, ho tswa di-solar panel-eng, matla ano a letsatsi a fetoha matla a tlo sebedisetswa motlakase. Ho tloha mono di-panel-eng a ya di-transform-eng tsa rona tse ka hara naha. Ho tloha di-transform-eng tse ka hara naha a ya di-transform-eng tsa lona tse ka makeisheneng le ditoropong ho re fa motlakase oo re o hlokang ho o sebedisa letsatsi le letsatsi.

Masiba a sebedisetswa ho etsa ntho tse ngata. Diaparo, dintho tsa ka tlung, malapi a disoufa, disoufa. Hape-hape masiba o ka sebedisa ho etsa dibeke, masiba o ka sebedisa ho etsa dintho tse tshasang makeup wa bo mme, masiba o ka sebedisetsa diaparo, o ka sebedisetsa ntho kgabisang ka tlung, o ka sebedisetsa ho hlahloba bakudi, o ka a sebedisa hape le di-industry-ing. Ho na le mesebetsi eo masiba eo ae etsang moo di-industry-ing.

Mme ke ne ke nahana hore wa bona hore ho na le sebaka se se ngata jwang sa polasi seo re sa se sebediseng? Nna mohopolo wa ka e ne le hore sebaka se o batle bo rapolasi ba ba ntse ba qala kgwebo, ba senang dipolasi o ba hirisetse sebaka sena. Mohlomong ba ka se sebedisa ho lema dihlahiswa tsa bona, kapa ba ka beha diphoofolo tsa bona mono di a fula. Le ka letsohong le leng le wena o tla be o ntso o fumana thuso ka hore ba tla be ba patala rente and then, ka tjhelete ya rente o tla be o kgona ho ithusa mabakeng a hao a ka tlung.

Ditsamaiso tse ikemetseng di ka thusa bo rapolasi haholo ho eketsa moruo wa bona. Ko re e ka eketsa ka mokgo ba hlahisang ka teng. Hape hape e ka thusa ka hore ba be le botsitso hore na ntho e ba tlatla ba e lemme ka nako e itseng, ha e tswa mono e kotula. Ba tla be bana le botsitso ba hore na e tloba ntho e kae e tla ba etsetsang profit-e e kae?

Ntho e kgolo e ka etsang hore ke se ke ka nahana ho ba le polasi ya dikgoho ke mahloko. Ene hape-hape polasi ya dikgoho e hloka hlokomelo e kgolo, bohlweki haholo feela. Ho hlokahala hore o tsebe hore na ha e le matsatsi a makae? Dikgwedi tse kae? O di enta moriana o feng? Le hore na o di enta jwang? Metsi a hlwekileng ka mehla, sebaka se futhumetseng. Ene mathata ao ka kopanang le ona haholo, ha mohlomong o ka wa fosa e nngwe ya diente kapa ya bohlweki ba dikgoho di ka shwa. Ke bona bothata bo boholoholo haholo boo, ene ha di shwa jwale eno e hlalosa hore wena o loose-itse tjhelete.

Ntho ena e lokile hape ha ya loka, e sebetsa ka mekgwa e mebedi. Mokgwa o mong o leng hore e lokile ka hona, ke hore e tlo eketsa production-e ya dihlahiswa tsa hao. E tla eketsa hape le taba ya hore e bolaye dikokwanyana merohong ya hao. Empa feela e sa lokang ya yona ke hore e siya dintho tse leng hore ha di a lokela ho kena mmeleng wa motho. Hoo e leng hore ha o ka wa di ja o sa di hlatswisise hantle, tjhefu eno e tlo kena ho wena moo e ka nnang ya o tshwarisa mahloko a e leng hore a thata ho fola, kapa ona ao re a bitsang ka hore ke chronic.